Ndi dzi bannga dzo no nga FNB First National Bank, dzi bannga dzi no nga vho Capitec, dzi bannga dzi no nga vho ABSA.

Arali ndo hangwa ṱhanziela ndi nga gidimela ha masipala u i wana kana arali ndi na iṅwe bannga ine ndo no ḓi vula, ndi kale, ndi nga ya nda humbela tshi tatamennde nda shumisa tshone.

Nangoho ndo no ḓi wana ndi tshi khou ita cash send, nne tshenzhemo tshine nda vha na tsho ngayo ndi ya uri a vha ṱoḓi zwithu zwinzhi zwinzhi vha ṱoḓa musi inwi ni tshi khou ḓivha zwa uri ni khou rumela tshelede yo imaho vhungafhani na dzi password.

Uyo muthu u funa u livha banngani ine a shumisa yone, a dzhena nga ngomu banngani, a livhana na vho no zwikona u shandukisa masheleni awe hanefho kha bannga ine a shumisa yone.

Nṋe ndi tou vha muthu ane a ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou bvulisa phoḽisi ya u tsireledza zwa mbulungo zwe zwa itea ndi zwa uri ho vha na vhukonḓi khazwo nga murahu ha musi ndi tshi vho vhona masheleni a tshi khou ṱusiwa kha bannga yanga ngeno hezwo zwithu ri so ngo vha na thendelano yo swikaho u ṱusa masheleni o imaho nga yeneyo nḓila e vha vha vha khou a dzhia ngaho.

Mbuyelo dzine muthu u a dzi wana musi a tshi khou ita dzi mbadelo dza, nga luṱingo ndi uri zwi vhulunga tshifhinga, zwa dovha hafhu zwa vhulunga masheleni, zwa u tsa nṱha na fhasi zwi vha zwo ima. I a leludza zwithu, u a kona u dzhena banngani u hayani wo dzula kha tshidulo tshau.

Nga uri vha nga ri zwezwo vha kati na u badela heyo bondo ya nnḓu yavho, vha wana zwa uri ho vha na tshanduko a, ya zwa masheleni kana ya zwa tshelede kha zwa Afrika Tshipembe. Vha wana uri zwo gonya na dzi interest dzo gonya, zwi amba zwa uri heiḽa tshelede ye vha vha vho langana yone uri i ḓo vha ngaurali u swika vha tshi yo fhedza vha wana uri a i tsha vha yeneiḽa, yo no engedzedzea. Zwino ndi khwine u ṱola na u ḓivha, na u ḓivhesesa, zwi ḓo thusa uri vha vhe na ndavhelelo dzo imaho ngauri musi vha tshi khou badela.

Maga ane a nga dzhiiwa musi a khou shandukisa phini dza apulikhesheni ndi hezwi, ndi u thoma wa dzi nwala fhasi kana wa dzi rwela ṱhohoni nga uri dzi ḓo ḓo dovha zwa todea phanḓa vha tshi khou nyaga u dzhena na u bva kha apulikhesheni heyo.

Nṋe ndi vhona zwi khwine u vha na puḽane nthihi khulwane ya muṱa nga uri musi ri kha muṱa ri a kona u ita mutingati, ri a kona u farisana na u fhana nḓila na u fhana mbuno. Hezwi ri kha puḽane nthihi ri nga si, ri nga si ri nga si kundelwe kha vhutshilo ri nga si balelwe nga uri ndi mihumbulo minzhi ine ya khou fhata tshithu tshithihi, u fhirisa muthu ene muṋe a tshi khou tou itela yawe pulane ya vhutshilo hawe.

Dzi vha dzi kho nyaga u to khwathisedzisa uri na ngoho ngoho vhukuma oyu muthu ezwi zwine a khou ḓi dzhenisa khazwo u ḓo zwikona naa? Hone oyu muthu ndi ene naa? Ri khou fha muthu zwithu zwa madzina kha madzina o teaho naa?

Mvelaphanḓa dzine dzi nga itwa uri zwi leludzelwe kha vhathu uri vha kone u ita dzimbi dzimbilo dza UIF ndi musi vha tshi nga tendela vhathu vha no shuma hanengei vha tshi nga ḓa mivhunduni, vha funza vhathu, vha tsivhudza vhathu nga ha nḓila ya u ita dzi khumbelo hedzo dza UIF na uri vha dzi ḓowedze u ya hanengei dzi ofisini, u pfa na u pfesesa zwi ne a vha zwi pfesesi.

Ee, nṋe ndi a tenda nga uri ndi tshone tshine tsha kona u tou ri vhudza uri masheleni a khou tshimbilisa hani na uri o dodombedzwa fhasi, o rwelwa tshiṱemmbe, o saineliwa. Tshi a thusa nga maanḓa u ḓivha kutshimbidzele kwa mwasheleni.

U nga si tou i dodombedza zwa uri a nga kona u shumisa vhugai, nga nṱhani ha uri zwi ya nga u fhambana zwi tshi ḓa kha mivhundu na milayo ya muvhu mivhundu nga ha ku bvisele kwa masheleni a tshibugwana. Fhedziha muthu a nga lavhelela uri nga ṅwedzi a nga shumisa ḓana kha tshibugwana.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri munikelo wa UIF u tea u dzula wo tou ralo u so ngo engedzwa nga nṱhani ha uri muvhuso u tshi vhea dzi percent dzi la dza u dzhia kha muholo wa mushumi, ho vha ho sedziwa na mafhungo a ikonomi uri muvhuso u nga kona naa hezwo zwithu. Zwino heneyo percent e ya vheiwa ndi yone yo no kona uri muthu a wane munikelo hoyo uya nga mushumo u ne a khou shuma khaho na kuhole.

Nṋe ndi nga eletshedza vha muṱa uri arali hetsho tshikolo tshi so ngo tou dzhaya kha vha thome vha ime nyana musi heyi prime interest itshi thoma ya tsela fhasi vha ḓo kona u dzhia heneyo tshikolodo tsha.

Zwine vha tea u zwi lavhelesa ndi u ya vha tshi ṱola uri madzina avho na zwithu zwavho zwi khou tshimbila nga ngona naa na uri na ngoho ngoho vhukuma ṅwedzi na ṅwedzi zwi khou dodombedzwa fhasi kana munikelo u khou dzhiwa. Vha funa u dzula vho vheekanya zwithu zwavho zwavhuḓi uri musi vha tshi yo ṱoḓa hezwo zwithu hu sa vhe na vhuleme.

Vhatholi vha tea u ita zwithu zwo no nga dzi workshop hune vha ḓo vha vha tshi khou vha dededza, vha tshi khou vha vhudza nga ha UIF. Na zwa uri zwi tshimbila nga nḓila ḓe, ndi tshithu ḓe, nahone u bva afha vha tshi ḓo vha uri vho fhedza mishumoni yavho a vha tsha shuma vho bva pension vha nga tshimbila nga nḓila ḓe u yo vhila munikelo wavho.

U ya nga ha nṋe ndi nga ṱalutshedza zwi si zwone, ndi tshi khou amba ndo ima hafha namusi a thi a thi a thi a thu ḓiwana ndi tshi khou ita khumbelo ya garaṱa ya u thoma ya zwikolodo.

Mbilaelo dzine nda vha nadzo ndi nga ri ndi musi hu tshi pfhi hu khou ṱoḓea madzina a vhabebi, hu khou ṱoḓea si tshitatamennde tsha miṅwedzi yo ima ngori u bva banngani.

Ngeletshedzo ine ndi nga ṋea muthu ane a khou vulisa garaṱa ḽa khadi ya tshikolodo ndi uri u tea u ṱuwa o fara a zwidodombedzwa zwa vhuṋe, u tea u ṱuwa o fara basa, o fara ḽiṅwalo ḽa miṅwedzi miraru ḽo no bva banngani, a dovha hafhu a fara na tshidzulapo.

Ri zwi fhambanyisa nga dzi intharesithi, nga dzi interest dzine dza khou tea u badeliwa murahu, so zwi ita zwo ri dzi fhambanyisa arali dziṅwe dzi nṱha zwi amba zwo ri na musi ndi tshi ḓo lifha, zwithu zwa hone zwi ḓo vha zwi nṱha, aarli dzi fhasisa zwine zwa ḓo vha ndi tshi khou ḓo lifha ngayo zwa ḓo vha zwi fhasisa, zwino ri sedza na nga dzi interest.

Ndo ita nga inthanethe, ndo ita nga inthanethe matshimbidzele azwo o vha zwi zwo leluwa ngori vha vha vho ṱalutshedza zwine zwa khou ṱoḓea nga vhuḓalo hanefhaḽa zwithu zwine nda khou tea u zwi ita nga vhuḓalo.

Hei kha ya akhaunthu ya u vhulunga ndi zwine zwa ita zwa uri ndi yone ine ya ita uri muthu a kone u vhulunga masheleni awe na uri a dzule hanefho lwa tshifhinga tshilapfhu a sa a vhoni kana a sa, a si na maanḓa a u a fara, u fhirisa heyi yo ḓoweleaho ngauri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe a nga sokou tou ya a i shumisa mara heiḽa i funa i hu vha hu na milayo yo vheiwaho.

Ee ndi ndi akhaunthu ine mu mu muthu a isa tshelede yawe nga ngomu khayo lwa tshifhinga tsho dzudzanyiwaho, hu nga vha i miṅwedzi ya rathi u ya kha miṅwedzi ya fumi na mivhili, zwi tou bva kha tsheo yau ene muṋe uri u khou ṱoḓa zwifhio mara ndi hune tshelede wa sa i wane zwezwo.

Zwivhuya zwine zwa ḓa nga dibosithi yo dzudzanywaho ndi ya uri, zwi zwi vhulunga masheleni nahone zwi alusa masheleni nga nṱhani ha dzi interest dzine dza vha uri dzi hone hafho kha heyo, kha heyo bannga ende zwi ita zwo ri muthu a sa tambise masheleni.

Muthu ane a vha uri o swikelela tshipikwa tsha masheleni nga heyo yo dzudzanywaho, ndi tsha uri hoyo muthu a tshelede ine a vha uri o i vhulunga nga tshifhinga tshe tsho tsho vhekanyiwaho, u a i wana nahone ha i wani yo tou ralo, u ya i wana yo ri gadu zwino zwi a muthusa uri na musi a tshi khou fhaṱa kana a tshi khou ita zwiṅwe zwithu a kone u fhaṱa zwavhuḓi.

Nṋe tshipikwa tshine nda nga tshi shumisa ndi kha miṅwedzi i ṱahaho miraru, ndi hone hune nda nga i shumisa u u dzumba masheleni anga kha heyi ha dibosithi yo dzudzanyiwa.

Bannga i swika hune ya mbo dzi dzhia heiḽa tshelede yo vhala tshifhinga tsho vhekanyiwa naho ya mbo dzi investor kha zwa, kha stock makete uri vha kone u wana interest nga khayo.

Ee nga maanḓa nṋe ndi nga i shumisa nga maanḓa ndi khou vhulungela goloi, ngori ndi ḓo rea tshifhinga na zwa uri eyi goloi ndi khou i ṱoḓa lini, zwi amba zwo ri arali nda vhekanya nda ndi khou i ṱoḓa ho no fhela miṅwaha miraru kana miṋa zwi amba zwouri ndi khou ya u vula heyi akhaunthu yo dzudzanywaho. Nda rea tshifhinga tsha tshetsho, i tshi sa i tshi ri miṅwaha miraru kana miṋa i i ḓivhe ndo no i wana hezwi ndo i vhea hafho. Ha heyi miṅwaha yoṱhe i tshi khou sendela hengei ndi vha ndo i valela so zwi a thusa nga maanḓa.

Nṋe ndi nga ḓiimisela u vhulunga masheleni anga kha heyi akhaunthu kana dibosithi yo khethekanaho yo khetheaho nga lwa miṅwaha miraru kana nga miṅwaha miraru.

Ee nṋe ndi vhona unga mobile money i a thusa nga mannḓa u langa masheleni a vhathu a vhathu khwiṋe nga uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vha a kono u i shumisa u dzudzanya masheleni avho na zwa uri vha khou a ṱoḓa nga lini vho dzula hayani.

Arali ya vha i tshi shumiswa sa thulusi, ndi vhona unga mushumo u leluwesaho tshine wa tshi nga u ita kha muṱa, ho vha hu i ḓo vha hu tshihumbudzi kana tshiga tsha fhethu hune vha hone, vheiwa hone.

Tshe nda pfha ndi sa tou thi dzhiela nzhele nga mannḓa kana u tshi themba ndi musi hu tshi ambiwa ngouri nga ṅwedzi bannga i a tea u dzhia iṅwe ya tshelede kha tshelede yanga, ngeno nne ndo ndo vhudzwa upfhi musi u tshi isa tshelede banngani i tou engedzea.

Arali vha nga ṱavhanya u badela loan ngou fhulufhedzea nga tshifhinga, zwi a konadzea uri vha dovhe vha u fhe iṅwe ine i ḓo ḓa nga luhafhulelo lwa fhasi.

Akhaunthu ya bannga ndi a ndi ndi fhethu hu ne wa vhulunga hone masheleni awu.

Tshithu tshine vha nga tshi ita nga nḓila yo fhambananaho ndi nga ri uri zwi ṱavhanye u vula akhaunthu ya bannga ndi u sa ṱoḓa maṅwalo a misanda, vha tou ṱoḓa basa fhedzi.

Ee nṋe arali bannga ya nga mmbudza hezwo zwithu, nṋe ndi soko pfha uri ndi nga si tsha dovha hafhu nda hadzima masheleni na luthihi, a ḓo ndzhiela miṅwedzi miṱanu u badela masheleni enda a dzhia nda shumisa miṅwedzi miraru.

Tsha vhuṱhongwa tshine nda nga tshi vhudzisa ndi tsho uri nga hetsho tshifhinga tshe vha nkalela tshone ndi ḓo vha ndi tshi khou tea u fhungudza nga vhugai, nga vhugai.

Arali khonani yanga i tshi khou humbu u humbula u hadzima tshelede kha nṋe, ndi mufha tshifhinga uri zwi songo fhira miṅwedzi miraru ni sa athu lifha murahu, hone ni tshi lifha i na dzi nzwalelo dzine na tea u ḓa nadzo.

Arali khonani yanga ya nga vhudzisa nga mobile money, tshine tsho leluwa tshine nda nga muvhudza ndi tsho uri u tea u vha ana founu ine ya vha uri ndi android, i a kona u dzhenisa dzi app khayo.

Zwithu ndi tshi ṱoḓa u zwi vhulunga khayo hu ḓo vha hu basa, hu khadi dza banngani. Ndi hezwi zwithu zwine nda ḓo ṱoḓa u zwi vhulunga khayo.

Tshine nda nga humbula tshone ndi tsha uri ndi ngani oyo muthu a tshi khou nnyitela izwo zwithu, ndi zwifhio zwine o zwi nga nṋe.

Arali muthu a mbudzi am am mpha thendelo ya u badela nga baḽuni, tshe nda nga vhudzisa tshone ndi tsha uri zwi zwi kho ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani, hone dzi interest dzine dza tea u badeliwa ndi dzi ngafhani.

Tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsho uri lufu a lu na thanga, a lu na miṅwaha, a lu kalelwi nnyi ndi muhulwane, nnyi ndi muṱuku.

Arali muthu a sa fhulufhele money bank nṋe mo mobile money, nṋe tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsho uri u khou salela murahu kha tshifhinga ri une zwithu zwi vho tou itiwa kha luṱingothendeleki, ndi hezwi zwine nda nga muvhudza zwone.

Tshine nda nga ita tshone ndi tsha uri hafho ine yavha uri mutengo u nṱha ndi hone hune nda ḓo ita zwo ri hu vhe hone hune vhathu vha ḓa vha tshi nga dzula hone kana u hayara.

Ndi zwa ndeme vhukuma u ḓivha zwa uri ndi ḓo fhedza i badela lini, ndi zwa ndeme vhukuma nga nṱhani ha uri ndi tea u vha ndi tshi khou shumisa masheleni anga ndi tshi khou vhalela nahone ndi tshi khou ḓivha zwouri zwi khou yo guma ngafhi.

Mbudziso ine nda kho i vhudzisa ndi yo uri, dzi interest dzine nda khoyo u dzi badela ndi dzingafhani, hone zwi ḓo dzhia miṅwaha mingafhani uri ndi fhedze nga hetshi tshikolodo.

Muhumbulo muthihi une nda nga mu kovhela musi ndi khou amba nae nga life cover ndi yo uri kha ite maga a uri muṱa wawe wo kuvhatedziwa, khombo a i ḓa, a i rangi u amba i tshi i ḓa.

Tshine nda nga vhudza muswa ndi tsha uri tshelede i dzule ya hayani, tshelede ai dzule fhasi a maṱirasi, tshelede i a xela i hayani, tshelede i xele i tshipatshini, tshelede kha i vheiwe kha account banngani.

Arali ndi tshi khou amba nga ha na muswa nga mafhungo uri kha iṅwe ya tshelede ine a i wana ai ṱanganedza, kha zwiita mafhungo uri avhe na insurance uri a kone u kuvhatedza muṱa wawe musi a khombo.

Tshine nda nga muvhudza tshone tsho uri kha ye hanengei, a swika ambe zwori ndo ḓo u vula akhaunthu. U funo u ṱuwa o fara basa, luṅwalo lwa musanda.

Arali ndi khou humbula ngaha vhumatshelo hanga zwine zwa nga thusa nga life cover ndi yo uri musi ndo vha na tshiwo hayani zwi ḓo leludza kana zwi ḓo fhufhisa mutsiko une nda ḓo vha nawo arali na ndi sina life cover.